Ibanga lokuthi kutlhogonyelwe abantu abalupheleko emakhaya, kungokuthi babanjwa kugula, nakugula okuthiwa yi-damentia lapho kubalulekile bonyana bagadwe.

Ubudisi abaqalana nabo emndenini wabantu abatlhogomela abantu abaluphele, kulokha nasele abantu abaluphele bangakghoni ukuzitlhogomela.

Lokha nawungekho uye emsebenzini, umphakathi ungakusiza ngokukugadela umuntu olupheleko ekhenu.

Abantu abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokuthi bawufundele umsebenzi lona, begodu babe nehliziyo yokwenza umsebenzi lo, njalo-ke bazakwenza umsebenzi wabo ngefanelo.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala, ngombana iimbusiso zakho zivela kibo.

Umakhambangendlwana bayafika ngekhethu.

I-HIV bulwele ongathelelana nakho nomuntu ngokomseme.

Lokha nawungakayilaphi i-HIV uyidlele iimtjhoga, igcina sekuyi-AIDS kutjho ukuthi i-AIDS bulwele obukhambelana ne-HIV.

Umuntu uthola i-HIV nofana i-AIDS ngokomseme.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV nofana i-AIDS, ngewokuthi adle umtjhoga ngefanelo, begodu adle nokudla ekunepilo.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV ukuya etlinigi ayokuhlola.

Abantu bangaziphephisa ngokumbatha ijasi yomseme nabenza umseme.

Kumedanisa, ngamagama weendlela lapha uhlala khona.

Abanye abantu, basabathathela ehloko, kilabo abasakholelwako kibo.

Awa, akufanelanga bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, ngombana abodorhodere basebenzisa amakhemikhali ukwenza imitjhoga yabo.

Ngiyakholwa bona, iinhlahla ezinye zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la.

Ungakhuthaza abantu ngokubafundisa ngokubaluleka kweenhlahla, noma kungezesintu nofana kungezesimanjemanje, ukuthi kubalulekile ukuthatha isihlahla nawugulako ungaziyekeleli.

Awa, ihlangano eyengamele zepilo ephasini, yenza imizamo yeenhlahla yabodorhodere besimanjemanje kwaphela, ukuthi abantu bayithathele ehloko.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo, kukuthi urhulumende avumele abalaphi abaneencwadi zokwelapha besintu, nabo balaphe emtholapilo

Iinhlahla zesintu, nazo fanele zifakwe ngendlela iinhlahla zesimanjemanje zipakwa ngazo, ngombana iinhlahla zesinjengamanje zipakwe ngendlela ehlwengileko.

Iye, kubalulekile bona abonesi nabodorhodere ematlinigi, bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu, ngombana iinhlahla zanjengamanje ezinye aziwulaphi omunye umgulo.

Ngibona ukuthi eembhedlela, kufanele abodorhodera basizane nabelaphi bendabuko, kokhunye ukugula ngombana abodorhodere abakghoni ukulapha okhunye ukugula.

Lokho kufanele kutjhiwo mumuntu ogulako, ukuthi uyafuna ukuhlolwa noma akafuni, ngombana ingasisoke sikholelwa esintwini.

Imitjhoga yesikhuwa neenhlahla zesintu, kufuze zibekwe ndawo ezihlukile emtholapilo, ngombana bakghone ukuzihlukanisa.

Angeze kwenzeke, bona iimtholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kweemtholampilo nabalaphi bendabuko , fanele ithome ekutheni, kungabi nabanye abanyaza abanye.

Umuntu nasele aye kubalaphi bendabuko, uya ngombana angakholelwa bona ukugula okumphetheko akufuni imitjhoga yeskhuwa. Nje-ke akufuze imitjhoga yesikhuwa ilethwe endumbeni.

Eqinisweni abantu kufuze benzi isiqiniseko sokuthi, imitholapilo nabalaphi bendabuko basebenzisane. Bodorhodere nabalaphi bendabuko fanele bazwane, ngokuthi bazosirhelebha njani sele sebahlangene.

Nakungenzeka kobana ezweni labo irhelebho abakalitholi, kungenzeka vele kuthi bafune ukusebenzisa iinhlahla zesintu, ebazifumana eemtholapilo yelizweli.

Kungafanele sithome sifundise abantu bangaphetjheya kokuthi, amarherhetjha, neentolwana ziberega njani, zimrhelebha njani umuntu. Nabasele bavumile ukuwaberegisa singawathatha siwase ngaphetjheya.

Isizo elirhabako, yi-ambulensi nawuyithola maduzane nasele ugula khulu.

Iinthuthi zabantu abagulako ziqakatheke, nakilokha umuntu ogulako, anganayo ikoloyi ezamthutha imuse esibhedlela.

Iintjhijilo ezitholwa ziinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya, kukuthi ziyaye zingabi zinengi, kodwana abantu abagulako batjhinge babe banengi.

Iindlela ezimbi zikhandela ukusebenza kweenthuthi zabaguli, ekutheni ukuthi kungenzeka iingozi.

Imiphakathi ingasiza iinthuthi zabagulako, bona zifikelele abagulako msinya, ngokubathatha babase etlinigi, bababizele iinthuthi zabagulako basetlinigi.

Iye ziyafumaneka endaweni yangekhethu.

Iye, anele endaweni engihlala kiyo, sineziko leencimamlilo.

Iye, amalunga womphakathi afundiswa ngokwaneleko, ngoba kuyavela nakumabonwakude.

Abantu bangayeleliswa emrhatjhweni, nakumabonwakude, nakumaliledinini, ngeendawo ezisengozini yokulumatha umlilo.

Kulula ngokuthi kusondelene, begodu kungenzeka omunye unerhasi ngendlini yakhe, njalo-ke umlilo ungabamba msinya.

Iye.

Kungaba bacimimlilo abahlanu, bakhamba neenthuthi zakhona, ngombana ziphatha amanzi.

Umuntu angaziphephisa ngokuthambisa ingubo yokulala, ayithambise ngamanzi azimbese ngayo.

Iindlela ezilula zokucima umlilo eendaweni zemitlhatlhana, kungabizwa iincimamlilo, iinthuthi-ncimamlilo ezinengi.

Sibonakala ngokuthi, bakhanyisa amalerhe abovu basavela le, kude.

Abantu efanele bafundise umphakathi, eendaweni zemitlhatlhana ngokuvikela umlilo, babantu abazi ncono ngokubhula umlilo bezeencimamlilo ngibo abangafundisa umphakathi.

Indlela elula yokucima umlilo endaweni, kuthela amanzi.

Iimphathimandla zeemcimamlilo kufuze zivakatjhe, kathathu ngomnyaka emphakathini, ngokuyelelisa ngobungozi bomlilo.

Kungaba kuhle khulu ukuthi abantu abatjha, bahlonyiswe ngamakghonofundwa wokucima umlilo.

Amaphayiphu wokucima umlilo kufuze abekhona umuzi nomuzi, ngombana kuyenzeka ukuthi umlilo uthome, kodwana ningabatholi bokucima umlilo.

Izakhamuzi zemaplasini neendawo zemakhaya bayabazi ubungozi bokwakha ekhisini namkha magega nomlambo, ngombana umlambo nawusele ugcwele uba yingozi.

Awa, bafika nasele isikhukhula sesiphelile.

Umuntu osengozini yeenkhukhula, lokha nakusalindwe besizo elirhabako angarhelejwa mphakathi.

Indawo esahlelwe ziinkhukhula kufanele bona ibekwe ngaphasi kweendawo ezisesigabeni salezi ezivelelwe yihlekelele

Besizo elirhabako bangabikelwa ngomaliledinini, msinya nasele kuneenkhukhula eendaweni zemaplasini.

Iye, sele bakhanjelwe mimizi, emasondweni bangabarhelebha.

Iindlela, ezilula zokufudusa umphakathi, kukuthi urhulumeni ababonelele, abakhele izindlu, eendaweni ezikude nala bangekhe bathinteke khona neenkhukhula.

Iye, abantu bangawalandela amatshwayo lawo, nabawaziko ukuthi atshwayisa ngani.

Iye kufanele urhulumende abakhele, ngobutjha abantu abonelwe zizinto zabo.

Indawo efanelwe ukwakhela abantu ebavelelwe yihlekelele, yindawo ekude nala, ekwenzeka khona iinkhukhula.

Unophehlwana, angakghona ukuthutha abantu abahlanu.

Iye zikhona iinsetjenziswa zokufudusa abantu, endaweni yangekhaya.

Umraro kungaba kukuthi bakude nakwezinye iindawo kobana abakghoni ukufinyelela ebantwini ebangabarhelebha ukwakha iimbhedlela nofana ngapho abawatholi abantu abangaba namathenda wokubakhela iimbhedlela ngombana urhulumeni kuze akhe iimbhedlela ukhipha ithenga alinikele umuntu ukuthi akhe isibhedlela.

Ukurarulula umraro lo kungaba kukuthi urhulumeni athumele bemitholampilo abomakhambangendlwana kodwana nakabathumelako abathumele nebomthetho njalo-ke sizakwehla isibalo sokwebiwa kweenkoloyi zemtholampilo.

Baya eembhedlela ezizijameleko ngombana bakghona ukuzibhadala begodu iimbhedlela ezizijameleko zirhelebhane ukudlula iimbhedlela zakarhulumeni njalo-ke faneke urhulumeni akhuphule iindlela ekwenziwa ngayo eembhedlela

Isisombululo kilokhu kukuthi ama-ambulensi fanele akhambisane neenkoloyi zomthetho, fanele kwande iinkoloyi zomthetho ngombana ikinga esibhekene nayo yikinga

Angeze kwayiphungula ngombana ilanga lokugula awulazi noma ungafaka isibawo ku-inthanethi. Langa olibekelwe lona, kunabanye nabo langa lelo ebangafisa ngathana baye emtholampilo bafune usizo ngalelo langa onikelwe ngalo.

Kufanele kusolwe ababeregi besibhedlela ngombana bathatha isikhathi sabo nakufanele bahlole umuntu munye begodu kungenzeka ukuthi kukhona abanye, iye bayagula kodwana ukugula kwabo akusikugula ekufana ukuthi batjhejwe njenganje ebangakghona ukulinda, ingathana bathoma ngalaba abagula khulu.

Kuma ngokuthi ngombana bafuna urhelebho, lapho okhunye iimbhedlela zikarhulumende azibarhelebhi kokhunye ukugula.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ekufunwa imali efanele uyikhiphe kesakho isikhwama, nafanele bakurhelebhe.

Ngeze kwabakuhle ngombana ingasi woke umuntu uyakholelwa eenyangeni.

Zindlula ngebelo ngombana ziinkoloyi ezirhabakile khulu. Akunakuthi zingalinda emarobodweni, ngaphana zibizelwe ukuyokucima umlilo.

Barhelebha eengozini zeenkoloyi. Nakungenzeka kobana umuntu wenze ingozi ekoloyini, ufuna ukukhitjhwa, beencimamlilo baneendlela ebayifundeleko zokukhipha umuntu ekoloyini, basike la fanele basike khona

Ijinifomu yabo yenzelwe kukuthi nabangena hlangana nomlilo bangatjhi.

Ubabize nawubhalelwa kuwulawula.

Bakghona ukubona ngombana bazifundele izinto ezingasusa umlilo njalo-ke bona-ke kubalula ukubona bonyana kungenzeka ukuthi into esuse umlilo yirhasi, bazi begodu ukuthi ukuze irhasi isuse imililo ibangwe yini, zizinto abafunda ngazo lezi.

Iye, kungalumatha kutjhe iinkhotha nangabe kukuthi igwayi lilahlwe lingakacinywa begodu kuvuke umoya, uthole iinkhotha utjani bakhona bomile.

Bathoma bazihlukanise, bazihlalise kuhle, zingasaminyani khulu.

Kungalethwa isiphaphamtjhini sabomcimamlilo, sithele amanzi sikhamba phezulu ngombana zikhona.

Kukuthi ingahlali emtjhisweni, ihlale emthunzini begodu kukuthi la ofaka khona idizili kuhlala kuvaliwe.

Singazuma la itjhuba abantu bangakghona ukuphuma khona, sithele khona amanzi, senzele bona indlela yokuphuma.

Isizo lokuthoma esingabanikela lona kubahlalisa emakhayanethu, bafihle iinhloko.

Iye, uvumelekile.

Ngingamkhalima ngokuthi igezi iyingozi khulu begodu ingawuthoma umlilo nayingakadoswa kuhle begodu nayingakadoswa babantu abangakayifundeli.

Ngombana amanzi ayabandakanyeka ekwenzeni igezi nofana ukukhambisa igezi ungasebenzisa amanzi, yingakho-ke kungafanele ucishe umlilo

Isiqiniseko ongasenza bona ikoloyakho iphephe emlilweni ngesokuthi, uhlale uvalile la othela khona i-diesel.

Kufanele ahlale anesicimamlilo esincanyana esibovu, ekuyi fire-extinguisher.

Umphakathi ungabiza abosicimamlilo, bababizele eholweni, babize nabentwana, bafundise abentwana ngobungozi bokudlala ngomlilo.

Iinkhukhula kulokha izulu lina ngamandla lina nangomoya, beligirize izindlu zabantu.

Kanengi zibaseendaweni la abantu bakhele duze nemilambo nemifula.

Ngombana kungaba yingozi ngombana amanzi ayagijima begodu amanzi manengi khulu, kungenzeka kuthi nawungenako bewungabonakala, ukhambe namanzi.

Bona nibase emtholampilo ngombana amanzi wezulu nawo amakhaza, kungenzeka ukuthi bangenwe mgomani.

Kuthunyelwa i-helicopter bese bathathwa nge-helicopter.

Umaliledinini, uphatha namanzi wokusela, uphathe netotjhi, uzakukghona ukukhanyisa ilanga nalitjhingako ungakghoni ukubuyela ekhaya begodu uphathe nesikhali nakungenzeka ukuthi uhlangana neenlwane zommango.

Efanele nikwenze kukuthi, hlangana namalunga womphakathi owaziko ngezepilo kufanele arhelebhe nangabe akekho fanele hlangana namalunga womphakathi kube khona umphekelelani.

Abantu bakwaKabini.

Iye, ingasiza.

Iye, ngicabanga bona fanele bakatelelwe ukusebenzisa iinkhandelambeleko.

Iye, khona ziyaphikisana nekolo yesintu kodwana ziyarhelebha ekutheni nakungakafiki isikhathi sokuthi umntwana uyamfuna, zona ziyavimba bonyana umntwana ungamtholi ngaleso sikhathi nje-ke abantu abasayi ngesintu benza indlela efaneleko ngoba babona umnotho esiphila kuwo.

Kuqakathekile ngombana abakghoni ukuzitlhogomela abantu abadala.

Ubudisi abantu abaqalana nabo emndenini enabantu etlhogomela abantu abalupheleko ngewokuthi abantu abalupheleko kubabudisi ukubatlhogomela lokha nasele bangakghoni ukuzisa endlini encani, kubabudisi ukuthi umuntu umguge umuse endlini encani.

Umphakathi ungasiza abantu abalupheleko lokha umuntu olupheleko nakahlala nomuntu osebenzako. Umphakathi ungasiza ngokumgada umuntu loyo olupheleko.

Ngokuthi bawufundele umsebenzi abawenzako.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko ngombana iimbusiso zivela kibo nofana akufuni bonyana umgadange kumbi umuntu olupheleko ngombana usele sekayokubhubha, kubanzima ukuthi uziqolele nasele udelele umuntu omdala sele abhubhile.

Iye, bayafika ngekhethu.

Kungaba kukuthi akunabantu ebangabakhulumela kuhle nofana bona abakateleli ukuthi indaba le iqhubekele phambili nofana urhulumeni akanayo imali yokubakhela itlinigi.

Umraro lo ungararululwa kukuthi iinkoloyezi zihlale zikhamba nebemithetho, bakghone ukuzivikela.

Baya kwezimbhedlela ezizijameleko ngombana iimbhedlela ezinye zakarhulumeni aziyenzi umsebenzi ofana neembhedlela ezizijameleko. Uthola kurhulumende bangekho abadorhodere bangenza umsebenzi kweembhedlela ezizijameleko nofana ipatho yesibhedlela sakarhulumende, ipatho yeembhedlela ezizijameleko ayifani.

Kukuthi nawufuna i-ambulensi ikurhelebhe, ungatjhuda umuntu ogulayo nofana uzitjhude wena ugule, uthumele i-ambulensi ikghone ukufika ibenesiqiniseko sokuthi rerhe nguwe ogulako nofana khona ogulako ofanele athathwe.

I-HIV yintumbantonga etholakala abalingani nabenze zomseme umlingani munye asele sekanaye nofana uyayithola kumzali wakho nawusese sesibelethweni umzali angathathi imitjhoga yefanelo ukuthi wena ungayithola.

I-AIDS yintumbantonga efana ne-HIV kodwana engaphezudlwana kwe-HIV lokha nawungakanakekeli i-HIV yakho, iyakhula ibeyi-AIDS.

Umuntu uthola i-HIV nofana i-AIDS lokha nakenze zomseme nomlinganakhe, umlinganakhe onayo i-HIV nofana i-AIDS. Nofana ungayithola kumzali wakho nawusese sesibelethweni ungakabelethwa, lokha umzali wakho yakhe i-HIV nofana i-AIDS angakayinakekeli ukuthi wena ungayitholi.

Engawupha umuntu ngiqeda ukuthola, oqeda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV ngewokuthi ahlale aphuza umtjhoga wakhe ngendlela efaneleko, ngendlela abodorhodere bamtjele ukuthi awuphuze ngakho.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV ngewokuthi aye etlinigi, bakghona ukumhlola bonyana ikhamba ezingeni elingangani, bakghone ukumvikela umtjhoga ofanele nofana etlinigi bazamusa ku-counseling.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi baye etlinigi bayokuthatha imitjhoga wokuziphephisa.

Ngezokuthi abantu bathumele iindawo la bahlala khona nge-GPS, ngomaliledinini.

Awa, angeze yaphungula imijeje ekhona ngombana ilanga abantu ilanga labo lokugula abalazi ukuthi kunini. Kungenzeka bonyana wena ufake isibawo ku-inthanethi ukuthi ufike ngelanga thizeni, kwenzeke ukuthi khona langa lelo thizeni khona abanye abantu babebanengi bagule langa lelo beze ngobunengi esibhedlela emtholampilo.

Kufanele usolelwe amanesi ngombana bafanele abone bonyana umntathu akasimnandi khulu begodu isimo sakhe kufuna bekufuna ngathana utjhejwa msinya.

Kungombana ipatho ebayithola eembhedleleni zikarhulumeni ayifani nepatho ebayithola ngeembhedlela zangeqadi.

Ezizijameleko ngilezi la ekufana ukuthi ubhadale nabakunikela irhelebho.

Iye, ebantwini abakukholelwako ebalaphini bendabuko basabathatha ehloko.

Awa, akufanele zifakwe ngombana akusiwo woke umuntu okholelwako eenhlahleni zesintu. Umuntu nakafuna iinhlahla zesintu angaya kudorhodere wesintu.

Kukuthi atjengise imiphumela yeenhlahla zesintu nasele isebenzile emuntwini ogulako.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholampilo kukuthi, kuthome kuvezwe abodorhodere beenhlahla zesintu nangendlela balapha ngakho, kukhombise imiphumela sele abantu balaphekile.

Kufuze ziphuthelwe ngeenhlahla njengeenhlahla zesimanjemanje ukuthi ngombana kuyafana, noma ziphuthelwe ngeenhlahla zesintu ziyokusebenza into efanako nazifika emzimbeni mara kodwana ukuze zibonakale zibuthekile zingafakwa eenhlahleni zesimanjemanje, njengeenhlahla zesimanjemanje.

Ngombana ingasi boke ukuthi bayakholelwa eenhlahleni zesintu.

Iye, ngombana ingasi kukoke ukugula kufuna abodorhodere besimanjemanje, kungenzeka ukuthi ukugula okhunye kufuna ukuthi urhelebhe bodorhodere bendabuko.

Kungaba yinto embi ngombana akusiwo woke umuntu okholelwa eenhlahleni zesintu.

Kufanele zibekwe zodwa, imitjhoga yesikhuwa ibekwe yodwa neenhlahla zesintu ibekwe yodwa ukuze kungahlangahlangani.

Awa, angeze.

Kukuthi abelaphi bendabuko nabo fanele bafunde ngabodorhodere besimanjemanje, nabodorhodere besimanjemanje fanele bafunde ngemitjhoga esebenziswa belaphi bendabuko.

Ngicabanga ukuthi nemitjhoga kufanele ilethwe endumbheni namkha emsamo.

Ofuze ukwenza isiqiniseko sokuthi imitholampilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana, babantu abafuna ukuthi zisebenzisane.

Bazisebenzisa nakukuthi banolwazi olaneleko ngeenhlahla zesintu.

Okungenziwa ukuthi amarherhetjha neentolwana zifumaneke emitholapilo yangaphetjheya kukuthi, bathome abantu bangaphetjheya bafundiswe ngamarhrerhetjha nangendlela asebenza ngakho bese bazakukghona ukuwathenga nabo bawasebenzise ngaphetjheya.

Angeze kwaba mthetho olungile ngombana akusiwo woke umuntu okholelwa enyangeni.